Ngicabanga ukuthi indlela elula ile yokusetshenziswa kwemilayezo. Yiyo eyenza ukuthi, iyo engicabanga ukuthi ingenza izinto zibe lula ngoba kulezi esiyovakashela kuba, ikhona i-inthanethi, kanti futhi ukusebenzisa imilayezo esetshenziswayo esikhathini esiningi kwenza ukuthi kube lula la ukuthi nabantu bacaciseleke ukuthi ingabe vele, ingabe baxhumana nathi ngempela. Nayo-ke le yokuthintana ngomakhalekhukhwini ngiyacabanga ukuthi bekungaba indlela elula yokuthi sixhumane, kodwa mayiqhathaniswa nale yokusetshenziswa kwemilayezo. Noma ngathi uma iqhathaniswa uma iqhathaniswa nale yokusetshenziswa kwemilayezo asetshenziswa ey'nkundleni zokuxhumana, iyasala sala kancane, iyasala kancane.

Ngicabanga ukuthi kungaba nomthelela omuhle. Kungaphinde futhi kube nomthelela omubi, kuya ngokuthi umuntu ukubona kanjani, kodwa-ke la ekutheni kube nomthelela omubi kungakwazi ukuthi kusize abaculi abasafufusa. Kuphinde futhi kusize kwabona abaculi ababekade bekhona isikhathi eside emkhakheni wezomculo noma ngathi-ke la kwezomculo. Ingani ngisho njalo? Esikhathini esiningi siyaye sibona la ey'nkundleni zokuxhumana nabo abaculi abamkantshubomvu bayatholakala nabo sebevela la amavidiyo la betayela khona. So, ngiyacabanga ukuthi izinto ey'fana nawo ama-AI zingaba wusizo nakubo abaculi abadumile ebekade bekhona.

Eyi, ngicabanga ukuthi ngingabambisana kakhulu, ngingabambisana kakhulu la, nabagqugquzeli. Ngingabambisana kakhulu ngendlela yokuthi yonke into engizobe ngiyenza ngizokwenza isiqiniseko sokuthi ngiyabafaka nabo ukuthi babe nombono kuleyo nto. Ezinye izinto engingay'sebenzisa la ukukala impumelelo, ngiyacabanga ukuthi ngingabheka la ey'nkundleni zokuxhumana ukuthi ngabe abantu bathandani. Nanokuthi ngibheke ukuthi isikhathi ngabe siyobe sivuna ukuthi kukhulunywe ngani noma lowo mkhankaso ube mayelana nani, uhambiselane nani, ngoba siyobe sibheka la izinto ezisematheni ngaleso sikhathi.

Ngiyacabanga ukuthi ngingahlela la ukuthi ngihlele ukuthi mhlampe ngesikhathi esithize ngizobhekana nohambo lwami angizukuphazamiseka iy'nkundla zokuxhumana ney'nto ey'thize. Ngingavele nje ngivale amafoni ngiwacishe, ngicishe kwasamakhompuyutha. Izinto nje ezizongenza ukuthi ngifokhase nginake iy'nkundla zokuxhumana ngiyay'vala. Bese ngibeka isikhathi ukuthi ngesikhathi esithize yilapho ngizonaka khona iy'nkundla zokuxhumana. Kubalulekile-ke ukuthi sigweme la nokonakala kwasey'nkundleni zokuxhumana. Ukwenza ukuthi kube lula esikhathini esiningi ngingavele ngilokhe iphrofayili yami noma ngivale ama-comment section nale bhathini leli lokushera. Ngiyacabanga ukuthi uma ngivale lokho, hhayi kuba lula.

Ngey'nkathi zasekuseni kungaba yi-rock music, ngoba ithi ukushesha shesha. Ngey'nkathi zasemini, ngemuva kwesidlo sasemini singabe sesiyangena kancane ku-Afropop noma i-R and B music. Akusagcwelanga kakhulu ejimini ngaleso sikhathi. Ntambama-ke bese siyafaka-ke i-genre ye-house music. Hhayi-ke hhayi lapho-ke hhayi uma sesifake umculo we-house-ke hhayi sekuntambama-ke sesilinde ababuyayo-ke. Seziyaqhubeka-ke izinto kanjalo kuze kube sekuseni.

Sisuke sifundisa ngokubambisana ney'nhlangano ezingenzi nzuzo, ukuze zisize thina esifundisa iy'ngane mayelana nobuxhwanguxhwangu obukhona , obukhona ey'nkundleni zokuxhumana.